Metshameko ya kgaisano e batla go akaretsa go rulaganya, go akanya ka lebelo le go nka ditshwetso ka potlako. Seno se ithuta go tsweletsa bokgoni jwa gago jwa go akanya ka lebelo le go tsaya ditshwetso. Mo metshamekong e nang le ditlhopha o ithuta go dira le ba bangwe, go aba ditlhoko le go tsamaisa ditlamorago, seno se kao thusa le mo botshelong jwa letsatsi le letsatsi. Metshameko e e farologaneng e fa motshameko bokgoni jwa go leka maano a mašwa le go lemoga se se berekang gantsi.

Mo megaleng go na le dikgaisano tsa kgaisano tse di ka nnang le kgatelelo e kgolo, e e ka dirang gore batho ba se kgone go tshameka ka boithaopi le boitumelo fa ba le mo setlhopheng sa nama. Batho ba bantsho ba ka nna ba fetsa nako e ntsi ba le mo megaleng ba tsaya sebaka sa go tshameka ka nama le ditsala tsa bone ka mmatota. Seno se ka fokotsa dipholo tsa go tsenya botshelo jwa kgaisano ka nama.

Metshameko e e nang le dikgaisano tse di tseneletseng e amana le dingwe tse di botlhokwa, maano, bokgoni, temogo le go itshola ka maano a tlhomameng. Ga go tshwane fela go tshameka, go tlhokega boikemisetso le maano a tlhomameng go fenya kgaisano. Dikgaisano tse jaaka FIFA, chess le tse dingwe.

Metshameko ya ileketeroniki e fetotse tsela ya go tshameka le ya kgaisano e e tseneletseng e e tshwanetseng botshelo jwa temogo. Maano a a tlhomameng le go tshameka le batho mo lefatsheng lotlhe, e dira gore metshameko e nne le maatla a a oketsegileng go feta fela boitumelo.

Ke rata metshameko ya ileketeroniki kgotsa ya mogala o matlhajane ka gonne e kopanya boithabiso, kgaisano, bokgoni le maemo a itekanetseng a go tshameka. Mme e dira gore motshameki a ikutlwe a le karolo ya lefatshe le le tletseng maano, botshelo le bogaisano.

Motshameko wa mo inthaneteng o dira gore motshameki a kgone go tshameka ka nako e a e ratang le go amana le batho ba bantsi fa a ntse a oketsa bokgoni jwa gagwe le go itlosa bodutu. Metshameko e itumileng e kgona go kopanya kgaisano, boithabiso le botshelo jwa digital-e ka tsela e kgatlhang. Metshameko e ke itseng e tumileng ke Candy Crush le Star Craft.

Go tshameka metshameko ya mo inthaneteng go ka nna le dikgwetlho tsa botsogo jwa mmele le maikutlo le go fetola nako e o dirang ka botshelo jwa setso. Go botlhokwa go laola nako, go tsaya dikgatelelo tse di tlhokegang le go nna le borobalo mo go tshamekeng gore o tseye ditlamelo tse di molemo fela. Motshameko o ke o ratang thata ke Candy Crush.

Metshameko ya mo inthaneteng e ka nna e sa kgone go tshameka ntle le data ka gonne data e thusa go netefatsa kgaisano e tseneletseng, botshelo jwa motshameki le tlhamololo ya motshameko ka nako ya nnete. Go tshameka motshameko wa mo inthaneteng go tlhoka sesebediswa se se tshwanetseng, inthanete e tsitsitseng, akhaonto e e sireletsegileng, bokgoni jwa go tshameka le borobalo jwa nako go netefatsa boitumelo, kgaisano le tshiamo.

Batho ba le bantsi ba tshameka metshameko ya mo inthaneteng bosigo ka ntlha ya nako e bulegileng, kgaisano ya batho ba lefatshe lotlhe, boithabiso, go itlosa bodutu le tlwaelo ya setso. Bosigo bo fa nako e e molemo ya go amana le metshameko le bogaisano ba bangwe ka tsela e e itumedisang. Go tshameka motshameko wa mo inthaneteng ntle le go reka data e turang go ka dirwa ka go dirisa Wi-Fi e tsitsitseng, go laola graphics le update, go rulaganya nako ya go tshameka le go dirisa ditlhopho tsa data ya mahala.